Eh, bona ngwana ka, ke a tseba hore ha wa kgona hore o kenele ditlhodisano. Nna nka o eletsa ka hore o se ke be wa nyahama moya. Wena tswela pele o nno o practice-e, Le ha o ka batla motho e mong a o thuse ho practice hore next season o kgone ho kenella mono ditlhodisanong. Boikwetliso bo bohlokwa haholo monana dipapading tsena tse tjenana. Jwale ke kopa o nke advice ya ka hore o ithute ho ikwetlisa, o bo thole le motho a ka kgonang ho o thusa ho o kwetlisa as coach.

Eh motswalle wa ka, wa tseba ha ne ke le monyane, ke ne ke rata haholo ha ne re bapala diketo, le kgathi. Kannete ke ne ke utlwa hore ke dipapadi tse ding tse monate haholo hobaneneng di ne di re tlisa as batjha re kopana re ba bangata mono e be re bapala papadi ena, e le nngwe. E leng hore e ya re bokeletsa. Re ne re kgona hore re kgone ho tsebanang kaofela as bana ba motseng. Re bapala papadi ena e le nngwe, kannete ke ne ke thaba haholo ha ne ba hore jwale nako ya ho ya dipapading e se e fihlile. Le hore kgathi haholo ha ne re e bapala e ne e etsa hore re re exercise re le bana, re dule re le active.

Ho etsa ntho kapa hona ho ithutela mosebetsi wa ntho eo eo thabisang ho bohlokwa haholo. Hore ha o tsoha o ya moo o tlo tsoha kannete ka mafolofolo, hobaneneng o tla bo o etsa ntho eo eo thabisang. O se ke wa etsa ntho feela hobaneneng o re e na le tjhelete e ngata. Etsa ntho e o thabisang hore le batho, haeba o lo thusa batho, o tsebe hore o ba thusa ka pelo e tshweu haholo hobaneneng ke ntho eo o e thabelang ho e etsa.

Ke dumela ntho eo e ka etsang hore batho ba mose ba be le thahasello ya ditebele tsa mona Afrika Borwa, ke hore di kenywe mona marangrang a kgonang ho finyella ho mose mane le hore ba di-stream-e live. Ba kenye mona di-television-eng mo eleng hore ba batho ba mose ba ka kgona ho di shebella live jwalo ka ha batho ba mona South Africa ba kgona ho shebella tse etsahalang mose live.

Ee jwalo ka batjha, ekaba la tseba hore na le dikolo tse ahilweng feela for hore batho ba kgone ho ithutela ka tsa dipapadi? , wa kgona ho ya sekolong seo o fihle o ithutele ho ba mohlomong ho ba coach ya bolo and ha o so le jwalo o le coach ya bolo, wa kgona hore o be o coach-e di-team-e tsena tse hodimo and-e wa kgona hore o patalwe le ho coach-a bo rugby jwalo-jwalo. Wa kgona ho ya sekolong senono, e be ho ithutela tsona tseno. Le tsa hore mohlomong o phatlalatse bo di-sports mona di-radio-ng. Wa kgona hore o etse career ka tsona, o thole tjhelete ka tsona ntho tseno. So ke le kgothaletsa hore le ke le nahane ho ya dikolong tseo tse jwalo.

Ke dumela hore baithuti ba tlamehile ba bapale dipapadi sekolong, hore ba kgone hore ba se ke ba loose-a focus. Le ha o bapala dipapadi wa kgona hore o exercise, e be o exercise-ng hoo o kgona hore ho tlise moya o phodileng ka hloohong. O se ke wa dula o kgathetse, ebe o qetella o so robetse ka class-eng. Jwale ha o ikwetlisa wa kgona hore o be le energy e ngata haholo.

Ke emetse no tsa bo di-X-box, ke ne ke na le tsona ke reketse bana ba ka tsona. Kannete ke la ka tlameha ho di rekisa hobaneneng ha ke di utlwisise hohang, ka tsela ya hore motho o tla ba bapala game a dutse fatshe soufeng. A sa emelle letsheare kaofela. Jwale ntho e tlisa motho a kgone ha kgone ho nahana hantle ha kgone ho ba active. O dula a dutse soufeng a bapala di-X-box. Ke ile ka tlameha kannete hore ke di rekise hobaneneng ha ke kgothalletse mme ofeng kapa ofeng o ka rekelang bana ba hae ntho eo. Ha e fe motho kelello e sebetsang, hantle le sekolong bana ba dithuto di theoha haholo ka baka la di-X-box.